Ngiyacabanga ukuthi yonke into iyabhadalelwa emhlabeni kuzokwazi ukuthi kube nemali eyonele ukuthi sikwazi ukwenza izinto ngendlela. So angicabangi ukuthi kuyinto enhle yokuthi ukuhlonza ukudla kwasendle mahhala kufanele ukuthi kufundiswe ey'nganeni zesikole. Kumele bafunde ukuthi yonke into iyasetshenzelwa. Ayikho into eza mahhala.

Iy'ngxabano zohlezi zikhona mihla yonke, kodwa-ke ukuthi abantu bomphakathi basebenzisane ndawonye, kuzomele ukuthi kube nomuntu oholayo. Okwazi ukubheka izinto, kwaziwa ukuthi umuntu makafuna ukuthatha okuthile abike kuyena. Babone ukuthi bangakhi abantu abasebathathile. Umuntu angabuyeleli aziphinde phinde kaningi futhi umuntu oyobe eqhashiwe futhi umuntu oyobe eqhashiwe. Noma umuntu ozoba unogada abe ukuthi-ke akazivumeli izinto ey'fana nalezo ukuthi zenzeke, uyobagade leyo ngadi.

Ihe ngiyacabanga ukuthi yonkinto into nento inesikhathi sayo. Umshikashika lo ngabona ukuthi ngithola umuntu mhlampe mangingathola umuntu onazo iy'tshalo onganawo umhlaba. Sikwazi ukuthi mina naye silekelelane aze namathuluzi, aze nembewu, mina ngize nomhlaba sibambisane kulokho.

Ukuhlolwa komhlaba kuyoba usizo olukhulu kakhulu emphakathini. Njengoba-ke abantu abahlola umhlabathi ibona abaziyo ukuthi umhlaba ukulungele ukuthi ungatshala noma imbewu ingamila na. So lokho kuyoba into enkulu ukuthi umanyolo angene endaweni ekuthenini yindawo ebonakalayo ukuthi izomila iy'tshalo zakho.

Angicabangi ukuthi ngingakudla ukudla okushintshwe izakhi ngoba-ke sikhule sidla imifino engenawo umthelela omubi kodwa, ukudla osukudla namhlanje, izinto ey'khula masinyane ziyabe zingekho zinhle for iy'mpilo zethu. Futhi nokwempilo isikhathi esiyayo into ey'khula ngokushesha azivamisile ukulunga. Yingakho-ke, yingakho-ke ngithi azinawo umsoco. Lokho kudla akunawo nje umsoco.

Into ebalulekile kumina njengomlimi, ngiyacabanga ukuthi akhona amakhemikhali okuvimbela iy'nambuzane. Futhi-ke lawo makhemikhali awekho ngozi awasiyi ingozi, awekho .

Ngiyacabanga ukuthi izinto eziningi zikhona kwi-inthanethi so umuntu osemusha onganawo amathuluzi kahle angasebenzisa i-inthanethi, ukuthola ulwazi olungcono mayelana nobuchwepheshe bokulima.

Yoh ngaze ngaba senkingeni ngoba bengicabangile ukuthi sizodla sonele futhi sinethezeke manje inkinga isimo sezulu isimo sezulu asisihle neze. Futhi-ke iy'thelo zami ney'tshalo zami imvula izicekele phansi. Ngiyacabanga ukuthi kuzomele ukuthi ngize nesu ngokushesha ukuthi ngikwazi ukuthi ngisindise ezinye zey'tshalo zami.

Ngiyacabanga ukuthi yonke into inesikhathi sayo, so makuqala kungena ubusika ngiyazi ukuthi isikhathi sama-orintshi. Kuzomele ukuthi ngilungiselele lapho ngizowafaka khona kuseyisikhathi. Futhi-ke nokuthi mhlampe izinto engizozisebenzisa ngaleso sikhathi zibe seduze. Ngikwazi ukuthola yona ndawo ephephile ukuthi ngizibeke khona, ngizokwazi ukuthi ngizipakishe ngendlela efanele.

Ngiyacabanga izinto ey'njalo zofuna izandla ey'ningi. Ngakho-ke kuzomele ukuthi ngizimisele kakhulu. Ngikwazi nokubheka ukuthi uma ngabe angisebenzisi umshini amaphi amathuluzi engizowadinga, futhi sizothatha isikhathi esingakanani. Ngihlele izinto zami kusenesikhathi.

Kuwumqondo omuhle kakhulu lokho ngoba enye into engingayisebenzisa ngingathatha mhlampe ama-orintshi, ngwayenze ijuzi. Bakwazi ukuthi abantu baphuze ijusi enomsoco enganawo amakhemikhali.

Into ebalulekile kumina ngaqala nge-inthanethi ngoba yonkinto engiyifunayo ukuthi ngiphucule umhlabathi wami ukuthi unginike iy'thelo ezondlekile. Kuzomele ukuthi ngisebenzise i-inthanethi ngibheke ezinye iy'ndlela engasiza ngalo ukuthi nginothise umhlabathi wami ngaphambi kokuthi ngitshale. Noma noma sengizitshalile ukuphi mhlampe okungasiza ukuthi nalezi eseyikhona ziphume zisesimeni esihle.

Ey'ningi ezinganabo abazali noma ezingakhoni ukufikelela kwey'ntweni ey'thile. So ngiyacabanga ukuthi, ukuthi nitshale iy'mali kuzosiza umphakathi kakhulu ngoba ngiyakwazi ukuthi ngondle iy'ngane. Zizokwazi ukuthi zifunde ngoba iy'ngane yizona eziphethwe ikusasa lethu. So ngiyacabanga ukuthi ikona oku-right .

Kona kuyinto elungile, kodwa-ke ngiyacabanga ukuthi abaningi abanikazi bomhlaba abasekho badlula emhlabeni. Kodwa-ke kulaba abasele belunga lemindeni, bayakwazi ukuthi bazuze emhlabeni wokhokho bawo. Ubulungiswa okuyintwenhle.

Ngizizwa ngingeneme kahle-ke kodwa-ke ngiyacabanga ukuthi umuntu nomuntu uyakwazi ukuthi ayenze into ayibonayo ukuthi imulungele ngeyakhe imali. Kodwa-ke kube bekuya ngami bengizokwazi ukuthi ngikhulume nabo abantu abahlala bedla iy'tolo zokudla, ukuthi uma ngabe kunokudla abangakufuni baphisane ngakho. Sikwazi ukuthi sikwazi ukuthi sinike abantu abaswelayo.

Ezinye izinto esingayigwema masingathatha ukubhekisisa kahle ukuya kwenhlabathi sikwazi ukuthi siqondane nesimo singekenzeki. Sikwazi ukuthi uma sithi siyatsala sitshale endaweni enomhlabathi olungile ngaleso sikhathi.

Ukutshala ukudla endlini kuyoba usizo olukhulu kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi sinqamule iy'ndleko zokubhatala abanye abantu. Noma futhi iy'tshalo mazisendlini ngiyakwazi ukuthi ngizinakekele ngokuphelele noma uma ngabe kunento ethile engahambi kahle, ngikwazi ukuthi ngiyibone kusenesikhathi.

Ngiyacabanga uSipho into angayenza ukuthi mhlawumpe asebenzise amanethi kunamanethi wey'tshalo. Uyakwazi ukuthi asebenzise amanethi uvikela iy'mvula ey'nkulu, zingeke zize zimucekele phansi iy'tshalo zakhe. Amanethi lawa avamisile ukuthi ayibambe inhlabathi ayibambe inhlabathi ukuthi iy'khukhula noma ziza zingahambi mhlampe ney'thelo zakhe.